Dintho tse ke ka di etsang ho etsa hore batho ba fumane dintho ha bonolo renkeng ya ditekesi ke hore, ba fumane meriana ya tsa pholoso e potlakileng, ba fumane connection kapa yona kgokahanyo ya data ya mahala kapa yona e leng Wi-Fi ya mahala. Ba fumane hape ho be le ngaka ya renkeng e hlahlobang kapa hona ho tadima ba sa phelang hantle, ho be hape le metjhini e ntshang tjhelete ditekesing, ho be le batho ba rekisang metsi.

Tefo ya taxi e ama tsa ditjhelete tsa ka haholo fela, hona le mehleng matsatsing kapa yona mehleng ya ho feta. Sena se etsa hore motho a qobelletse ho eta, kapa hona ho tjhaka, kapa ho etsa mabaka a tla hloka hore o hloke tekesi. Nako e ngwe a etsa hore motho o otle tsela ka la mohlomi e le ha o le ka hore o tle o hafole kapa hona ho etsa hore tjhelete ya tekesi e theohe.

Taba ya ho sebedisa koloi e le nngwe re le sehlophana ke ntho e ke ka tjhaelang monwana haholo fela hobane jwale, koloi ena ya private e tla be e nkuka gate-ing ha ka, ebe e tlo mpeha gate-ing ya moo ke yang, ntle le hore ke nne ke theohe ke palame dibakeng, kapa tsona di setopong mona le mane. Le hona ho tjhentjha ditekesi ha ebe ke sebedisa dipalangwang tsa setjhaba, hape e ka nsebeletsa le bakeng sa ho bolokeha, nka e sebedisa ha ke ya toropong kerekeng, sekolong, jwalo jwalo.

Tieiso ena ya leeto lena le neng ke le rerile ka dikgwedi kgwedi ka nnete, le tlo nkgutlisetsa morao haholo hobane jwale, nkekeng ka kgona ho phetha lebaka leng nka se hlotse ke phethile lebaka leo, e sa le ke le rera dilemo lemo kapa lona dikgwedi dikgwedi e sa le ntse ke le rerile. Jwale ka nnete, ke utlwa ke sulafalleditswe ke boemo bona ba hore jwale, leeto la ka le se le kgutlietseditswe morao, empa tjhehe ka hobane pula ke ntho e kekeng ya qojwa.

Ha o nka leeto le letelele le bana o tshwanetse hore o pake nthwa pele, diphahlo tse tla anelang leeto leo le ho feta moo, hobane jwale bana ke batho ba kekeng wa balaola hore ba se ke ba iseremaka. Ntho ya bobedi, ke meriana le ntho tsa thuso ya mantlha e leng yona first aid. Hape o ka paka hape dijo, e leng ntho e bana ba e batlang kgafetsa kgafetsa. Nthwe e ngwe o ka e pakang hape ke dipapadisa tsa bona kapa tsona di-toys tsa bona.

Boemo ba ditsela province-ng ya Eastern Cape ke bo sa jeseng ditheohelang hohang. Re bone kotsi e neng e nyarosa mmele le hona ho tshosa hona hona hwa e sale moo re neng re etela meka le metswalle ya rona ka hare ho profinsi. Ke ka hoo re le tsebisang jwalo ka botsamaisi ba province ho re le ke le dule majwana taba ena ya ditsela tsa province ebe jwale, le lokisa ditsela hore ho tle ho be hantle bakeng sa baeti ba tlang le hona ho etela province ena ntle le tshitiso ya letho.